Musi zwifuwo zwa sa ṱhavheliwe nga tshifhinga ndi hafha hune u tou wana zwiṅwe zwi tshi khou lwala, zwi tshi khou lwala zwi tshi khou sumbedza malwadze zwi tshi khou lwala nga nḓila i ne na u zwi rengisa u nga tsha dovha wa zwi rengisa. Na vhaṅwe vho vho vho vhanevha vha u ita zwa zwifuwo, u ḓo wana vha tshi khou loser zwifuwo zwavho vha vha tshi khou loser zwifuwo zwavho na dzi tshelede vha ḓovha vha tshi khou loser na tshelede. So zwifuwo zwi tea u ṱhavheliwa nga tshifhinga u ita uri u kone u preventer malwadze hayanoni a ne a vha a tshi khou anḓadza hanefha na shango. So zwifuwo zwi tea u ṱhavhelwa nga tshifhinga, ndi hafha hune u ḓo wana zwifuwo zwa hone zwo takala, zwi tshi khou takadza na na honoyu muṋe wazwo na musi a tshi zwi rengisa na na dzikhasitama dzawe dzi ḓa dzo takala badi dzi tshi khou vhona uri zwifuwo zwo takala ndi nga uri o zwi ṱhavhelisa musi hu tshe na zwifhinga.

Rooibos ndi inwe ya ya ya ya khamphani khulwane nga maanḓa fhano Afrika Tshipembe. Muḓini muṅwe na muṅwe hu vha hu tshi khou shumiswa yone musi hu tshi khou nwiwa tie. Ndi inwe ya tie i ne i vha yo alusiwa hanefha, hanefha manth kha kha kha vha ramalimi vhashu vha hanefha vha tsini, zwi ḓi dovha zwa takadza na nga uri musi hezwi i tshi khou aluwa hanefha i tshi khou dovha ya rengisiwa hanefha. Na tshelede i ne ya ḓovha i tshi khou dzhena i ḓo vha i tshi khou dzhena i khou ḓi dovha ya ḓi thusa kha heneyi khamphani futhi ya Rooibos ndi khamphani khulwane fhano Afrika Tshipembe, i dovha ya ri alusa ya ri ita na vhathu na nga uri na riṋe ri dzula ri khou i supporter tshifhinga tshoṱhe ri tshi khou renga khayo. Plus, na zwine vha vha vha tshi khou rengisa zwone kana maṱari a vho ndi maṱari a vhuḓi nga maanḓa a ne muthu u nga manwa tshifhinga tshoṱhe. Nga matsheloni, nga madekwana na nga masiari, ndi maṱari a vhuḓi nga maanḓa a tshi khou, u tshi khou mashumisa u tshi khou na u tshi khou ita tie ngao.

Vhalimi vha tshi khou shumisa maḓi a madamuni, vha ya kona u saver masheleni manzhi manzhi. Zwine zwa khou itiswa nga uri maḓi a ne a vha a khou bva fhasi, zwiṅwe zwifhinga i ha to u fara zwavhuḓi zwi zwimelwa. Zwino hayo maḓi a ne a madamuni, ndi one a ne a fara zwavhuḓi zwimelwa, ndi one a ne ṋamusi vhatshi khou ma shumisa i vha kone u sheledza na mbilu dzavho dzo vhofholowa. Na nga uri a vha a khou shumisa miḓagasi ende futhi nga hayo maḓi, hana na mashika a ne u a mawana musi u tshi khou sheledza kana a vha a ha fhasi. Zwino hayo maḓi a vha a a vhuḓi nga maanḓa na zwimelwa zwi tshi hula zwi zwi hula zwo ḓi takalela. Ndi uri na musi u tshi zwi vhona zwimelwa zwa hone u wa to u zwi vhona uri hezwi ndi zwone zwimelwa zwo alusiwaho nga maḓi one a ne a fhasi, ndi ene a ne a vha a khou thusa na vhalimi uri na zwimelwa zwavho zwi kone u hula zwavhuḓi.

U bvisa mananga zwi a thusa uri musi u tshi kho ḓo u fara kholomo kana kholomo i tshi khou ṱoḓa uri ri kone u i dzhia vhutshilo haho uri ri kone u shumisa kha dzi ṋama na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwinzhi. Ndi hafha hune kholomo i nga si kone u vhaisa na nga uri vhunzhi ha kholomo dzi tshi to u zwi vhona uri dzi kho u bviselwa nnḓa kha kha dziṅwe dzi kholomo, dzi a kona u sa kona na u ḓi fara. Wa wana dzi kho so ko u fhufha fhufha, so ndi khwine musi yo bvisiwa maṋanga lune ṋamusi ya thoma u so ko u ita zwa u fhufha fhufha i nga si kone u vhaisa muthu kana i nga si kone u twa i tshi khou vhaisa na zwithu zwi re nga hanefho nga tsini. Na nga uri mananga a kholomo one a ne a vha o oma, ndi one kharali a to u u vhaisa kana u sendela tsini na iwe, a vha a kho u, a nga u vhaisa zwa vhukuma. Ndi a fho hune u nga fhelela sibadela mara a thoma nga u bvisiwa madangani, zwi ḓo kona u ita uri kholomo nayo i kone u farea zwavhuḓi u kone u i isa hune wa khou ṱoḓa uri i ye hone.

Musi kilima i tshi khou tshintsha, heyii kana i tshi khou huna tshanduko khulwane ya kilima, ndi hafha hune zwimelwa zwone zwine zwi a thoma u u litsha u u fa. U wana zwimelwa zwone zwine zwi tshi khou thoma u fa, zwi si tsha aluwa nga nḓila i takadzaho. Ndi hafha hune zwoṱhe zwi vha zwi khou tea uri zwi thome zwi to u gwiwa zwi bvisiwe, zwi bvisiwe, then hu kone u ḓa zwinwe zwimelwa zwiswa. Zwimela zwine zwa ḓo kona u vha zwi tshi khou zwi tshi khou mela zwavhuḓi kha heyo kilima i ne ya vha i tshi khou ḓa. Zwino zwi vha na khaedu kha vhashumi na nga uri zwiṅwe zwifhinga u a wana zwimela hezwiḽa zwone zwine zwi so ngo u bvisa zwavhuḓi mitshelo, zwine zwa khou amba zwa uri u nga si kone u u rengisa mitshelo i minzhi minzhi. Vhaṅwe vhashumi vha nga si kone u wana na mishumo ya u bvisa mitshelo kha zwimelwa, ndi hafha hune vhanwe vha ḓo kona u vha vha tshi khou fhelelwa nga mishumo.

Mannngo a thusa kha u ḽa, ndi uri vhathu vha a dzhia manngo vha ita archaar, vha vha vha khou ḓi ḽela na vhuswa. Futhi manngo a ḓi thusa na nga uri ndi mutshelo u ne u funiwa nga nnyi na nnyi, vhathu vha a ḓi dzhiela manngo vha vha vha khou ḓi ḽela, ndi mutshelo wavhuḓi. Futhi one a ne manngo a ḓi dovha a ḓi nekedziwa na zwifuwo, wa wana dzimbudzi dzedzi dzi tshi khou fhiwa manngo, dzi nguluvhe nadzo dzi tshi khou fhiwa manngo, ngauri manngo ndi mutshelo wa vhuḓi nga mannḓa. Futhi manngo a ḓi dovha a ḓi thusa futhi na kho uri u a wana muḓini hu si na tshisevho zwezwi, muḓi munwe na munwe u a ḓi dzhia manngo aneaḽa wa ḓi makhatha wa ḓi itela archaar i ne u a vha u khou to u ḓi itela hone hune hayani, hune u ḓo kona u i ḽa i nnzhi i a ḓi thusa na ngauri vhathu vha tshi vhuya zwikoloni vha ḓovha vha tshi khou dzi ḽela na vhuswa. Manngo futhi a ḓi dovha a ḓi thusa na nga uri vhaṅwe vha ḓi dzhia haya a so ngo vhibvaho vha ḓi a vha ḓi kalisa vha ḓo vha vha khou ḓi wana tshelede i ne vha ḓo vha vha khou shumisa kha zwiṅwe zwithu.

Vhafuwi vha vha bvisa dzi maṋanga, hu itela uri vha kone u fara zwavhuḓi dzi kholomo dzavho. Iṅwe ndi ya uri dzi kholomo dzi so ngo vhaisa zwiṅwe zwipuka, u a wana dzi kholomo dzi tshi khou dzula na dzi nngu hanefho kana na dzi mbudzi, zwi vha zwi khou ita uri dzi kholomo dzi so ngo vhaisa zwiṅwe zwipuka. Futhi vhaṅwe vhafuwi vha vha tenda kha uri musi kholomo i na maṋanga, ya bvisiwa maṋanga i, eh i a kona u vha relieved kana i a kona u pfa i right i si tsha dovha ya vha i na dzi na dzi thaidzo yone ine. Ndi uri zwiṅwe zwi a ḓi thusa uri vha kone u fara zwavhuḓi dzi kholomo musi vha tshi khou dzi movisa, zwino vhanwe vha vha vha vha vhafuwi vha a dzi litsha dzi na maṋanga, kharali vha dzi litsha dzi na maṋanga, ndi afho hune vha ḓo kona u vha vha tshi khou dzi sedza tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, vha tshi khou dzi trainer uri dzi so ngo ita zwezwi zwa dzi nndwa na mini zwoṱhe.

Zwimelwa zwine zwa leluwa u zwi u zwi ita ndi ndi zwikoloni ndi zwikolo, zwikoli zwone a zwi dini nga maanḓa maanḓa kharali u tshi khou zwi lima nga zwifhinga zwa dzi mvula. Ndi uri u a zwilima u a sa vha wa ita u tshi sheledza u khou so ko u zwilima wa zwi litsha, musi mvula i tshi i na i khou ḓa ya sheledza, zwi ḓo dovha futhi zwa vha zwi tshi khou hula zwavhuḓi. Ndi uri na muḓi muṅwe na muṅwe nga hafha u a wana u na zwikoli, na muḓi u ne a u limi ndi hone hafho hune ri a kona u zwi vhona zwa uri kana u a kona u zwi ḓivha zwa uri zwikoli zwone zwine ndi muṅwe wa miri i ne hai muṅwe na muṅwe u a kona u ḓi limela na nga uri a u vhuyi wa ṱwa u tshi ṱoḓa zwithu zwinzhi zwinzhi. A hu na mipfudze u ne wa ḓo i ṱoḓa, a hu na na tshithu na tshithihi tshine wa ḓo tshi ṱoḓa, ndi uri i we muṋe ndi u so ko u ḓi limela wa ḓi litshela mvula ya sheledza, zwifhinga zwi khou ya phanḓa u ḓo zwi vhona zwi tshi khou mela zwo ḓitakalela nga maanḓa.

Musi u mulimi u ne wa vha na bulasi khulwane nga maanḓa, bulasi khulwane i vha i khou ṱoḓa u sheledziwa tshifhinga tshoṱhe, bulasi khulwane i ṱoḓa uri i vhe i khou ṱhogomeliwa tshifhinga tshoṱhe. Zwino ndi khwine u tshi dzulela u tshi sedza uri mutsho wa ṋamusi u ḓovha wo dzula hani u itela uri kharali u tshi khou tea u sheledzesa nga maanḓa kharali ha vha hu khou fhisesa kana mvula i tshi khou ḓa, ndi hafha hune wa ḓo fhungudza u sheledzesa nga maanḓa. Na nga uri wa sheledzesa nga maanḓa, zwiṅwe zwimelwa a zwi a zwi aluwi zwavhuḓi. Zwino u sedza mutsho zwi ḓi thusa uri u kone u kone u ḓivha zwa uri u tshi sheledza u ḓo vha u tshi khou sheledzisisa hani, na uri na musi kharali ha vha hu khou fhisesa ho hu tshi ḓo vha ho oma fhasi, u ḓo kona u ḓivha zwa uri u ḓo vha u khou shela u ḓo sheledza lungana na musi kharali ha vha hu na dzi mvula i, ndi hafho hune wa ḓo kona u ḓivha zwa uri u kone u tsima maḓi oṱhe a u sheledza na uri mvula yone i ṋe i ḓovha i tshi khou kona u sheledza.

Ee ndo no vhuya nda ṱangana nazwo, u to u ṱangana na tshifhinga tshine ei tsho vha tshi si tsha vhuḓi nga maanḓa. Ndi tshifhinga tsha musi hu si na mvula, hu sa khou na mvula na na luthihi, ende futhi zwiṅwe zwimela hii zwo vha zwi kule na hune nda vha ndi khou wana hone maḓi. Ndi uri maḓi a vha a kha iṅwe side nga hengei ndi vha ndo themba zwa uri dzi mvula dzi tshi khou na hii. Kana ndi vha ndi khou fhulufhela uri dzi mvula dzi tshi khou na hii dzi tshi na dzi ḓo vha dzi tshi khou kona u sheledza iṅwe ndima i ne ya vha i nga hangei nṱha kule na hafha hune ha vha hu na maḓi hone. Zwino kharali ha hu ha swika tshifhinga tsha uri a huna dzi mvula, zwimelwa hezwiḽa a zwi aluwi zwavhuḓi, naho muthu a tshi to u dzhia a tshi a tshi to u sheledza nga mabakete kana wa to u ita nga phaiphi. Zwiṅwe zwimelwa zwi vha zwi khou to u ṱoḓa mvula zwavhuḓi, zwino zwi vha zwi na khaedu khulu nga maanḓa zwi tshi ḓa kha kha dzi ndima kana zwi tshi ḓa kha mabulasi mahulwane

Tshithu tsha u tou thoma tshine nda nga tshi ita ndi u mu tevhela hoyo muthu hune a vha a hone, ndi kho mu tevhela nda ya to u ya khaye na nga uri zwa luṱingo sometimes musi muthu u a vha a tshi khou khou zwifha kana a tshi khou kokodzela ṱhungo. Zwino ndi khwine u to u mu tevhela hanefho hune a vha a hone, ndi to u swika ndi to u vhuya nae uri a kone u ḓa a dzhie i dzi khavhishi dze a nkisa dzone na ngOri a si zwavhuḓi a si zwavhudi na luthihi. Khavhishi dza dza dza madana dzi vha dzo ḓala nga maanḓa. Dzi vha dzo ḓala nga nḓila i ne ṋamusi wa ri u khou ṱoḓa u bva wa ya wa dzi rengisa hii, u nga si dzi rengise dzoṱhe. Ende futhi kharali u tshi khou ri u khou bva wa dzi rengisa, zwi khou amba zwa uri u khou tea futhi u shumisa iṅwe tshelede i ne a wo ngo vhuya wa vhuya wo lavhelesa kana uri u ḓo kona u i shumisa heyi tshelede. Zwino ndi khwine u to u tevhela honoyo muṋe wazwo dzenedzi khavhishi, a ḓe a dzi dzhie kharali a sa khou fara luṱingo, u tshi ḓo swika hangei u ḓo ḓi muvhudza zwa uri ai ndi network ya vha i kho to ya i sa khou to ri fara zwavhuḓi a ḓe a dzhie khavhishi dzawe.

Kiwi ndi muṅwe wa mutshelo une wa shumiswa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe une ri vha ri tshi khou wana na hanefha mahayani u wanalesa nga mannḓa maanḓa hono fhira vhuria ndi hune ra kona u vha ri tshi khou ka ri tshi khou shumisa wone kha zwithu zwi yelanaho na dzi saḽadi dzine dzavha dzi tshi kho ḽiwa mahayani.

Mushumo wa vhulimi wo tikedziwaho nga tshitshavha zwa zwino ndi mushumo wa mushumo wa wa u ita zwikoli na mavhele ane a ḓo vha a kho shumisiwa u ita migayo ine vhathu vha ḓo vha tshi khou ḽa hayani.

Vhashumi vha bulasini vha ṱangana na khaedu khulu na ngori zwiṅwe zwifhinga vha shuma vha sa aweli vhatshi kho shuma ḓuvha ḽoṱhe ubva nga matsheloni u swika nga madekwana hune naho vha vha vha tshi khou eḓela haningei mabulasini ndi uri na zwiḽiwa a vha wane na tshifhinga tsha uri vha kone u awela vha khou ḽa zwiḽiwa.

U nga thoma nga u sa shumisa generator u thoma nga matsheloni u swika nga madekwana o bvise generator u shuma shumise dzi solar dzi solar a dzi ṱoḓi peṱirolo dzi ṱwa dzi khoto ṱoḓa ḓuvha fhedzi ndi hune wa ḓovha u tshi kho fhungudza u kushumisele kwa paṱirolo.

Malwadze o ḓoweleaho ane vhashumi vha bulasini vha vha kho ṱangana nao ndi malwadze o no tonga a dzi aḽedzhi na ngori vhaṅwe vha vha songo to ḓowela u vha vha hanefho lwa tshifhinga tshilapfhu na dzi flu mukhushwane i vha i tshi khou vha fara ngori a vha na zwifhinga zwori vhavha vha khou awela ahuna u pfhi ndi ḽavhungana weather ito itisani vha vha tshi kho shuma tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Mufhiso wa mavu u thusa uri hezwi muthu a tshi khou ṱavha hu kone u vha na hezwi ono fhedza u sheledza zwithu zwi ḓo kona u vha zwi tshi kho mela zwavhuḓi.

Vhaswa vha khou litsha zwa vhulimi na ngori vhunzhi ha vhaswa vha vha vha kho ṱoḓa u ita zwa shango vha vha vha kho ṱoḓa u vha vha tshi kho ḓi tshinela nnḓa vha tshi kho ḓi nwela vhahangwa kana vha litsha u ita zwa vhulimi zwino mbekanyamushumo i nga thusa nga u vha ṋekedza dzi zwishumiswa zwine vha ḓovha vha tshi kho shumisa zwone.

Zwine zwi nga thusa uri hu kone u vha na zwiḽiwa zwine vhathu vha ḓovha vha tshi kho shumisa zwone lwa tshifhinga tshilapfhu na uri zwoṱhe zwine zwa ḓo vha zwi tshi khou bvelela hu ḓo kona u vha hu tshi khou thusalea na vhathu.

Zwimela zwine zwa zwi tshi kho u mela zwavhuḓi nga hafhanoni hune nda vha ndi kho dzula hone ndi mavhele a mela zwavhuḓi nga maanḓa vhathu vhanzhi ri vha ri tshi kho ṱavhesa one na ngori ri a zwi ḓivha zwori a ḓo mela zwavhuḓi ndi ene ane a dovha a tshi sa khou rifha thaidzo na luthihi kana ha tovha na weather ya hani a ḓovha a hone.

Vhathu vha bulasini vha tea u vha tshi kona u vhala na u ṅwala uri vha sa ite khakhathi musi vha tshi kho sheledza kana vha tshi kho shela mishonga vha tea u thoma vha vhala uri vha kone u ḓivha uri vha khou shelisa hani.

Vhashumi vha tea u shuma vha tshi awela vhashumi navho vha na dzi pfhanelo zwo tea uri vha tshi khou shuma vha satu shuma vho ḓuvha ḽoṱhe vha ite vha tshi awela vha tshi ya vha tshi ḽa na zwiḽiwa.

Maapuḽa a dovha a shuma hafhu futhi kha dzi saḽadi a dovha a shuma hafhu futhi hu tshi khou itiwa na dzhusi futhi a ḓi dovha a ḓi shuma na musi hu tshi khou itiwa na zwithu zwo no nga dzi wine dzedzi.

Mbekanyamushumo i nga ita uri hu kone u vha na fhethu hunzhi hune ha ḓovha hu tshi khou ṱavhiwa hone zwiḽiwa hu ḓovha hu kho ṱavhiwa hone zwimelwa hu na fhethu hunzhi hune vhathu vha ḓo kona u vha tshi kho wana hone mitshelo yavho zwoṱhe na miroho.

Ya u thoma ndi ya uri vhashumi vhoṱhe vha tea vho nwalisiwa futhi kha uif lune zwezwi mishumo yo no fhela vha ḓo kona u vha vha tshi kho wana tshelede dzavho murahu.

Zwine zwa tea u ita lwa u to thoma ndi zwa uri kha bulasi ḽau hu vha hu na mulambo nga tsini une wa ḓovha u tshi kho shumisa wone u sheledza zwezwi husina husina dzi mvula.

Zwine zwa vha zwi hoṋe zwine zwavha zwi tshi khou vhangiwa nga kilima lwa tshifhinga tshilapfhu ndi zwiḽiwa zwezwo zwine zwavha zwi si na pfhushi zwine vhana vha ṱuwa vha tshi khou ḽa zwone tshifhinga tshoṱhe vha vha khou ḽa zwiḽiwa zwine a zwi tsha ḓivha zwo no tonga vho masimba zwezwo zwine a zwi na mutakalo na luthihi.

Zwine muvhuso wo anga ita khakhathi ya zwiḽiwa zwine zwa vha zwi tshi kho bveledzwa nga u shanduka ha kilima ndi ya uri u kone u nekedza vho rabulasi zwishumiswa zwine vha ḓo vha a kho shumisa zwone uri zwiḽiwa zwi kone u vha zwi hone na musi kilima I tshi kho tshentsha.

Zwithu zwe nda lingedza u zwi ṱavha zwi sa tshile ndi ndi mutshaini khaedu ya vha i ya uri ho vha hu si tshifhinga tsha hone tsha mutshaini nangoho ndi tshi ṱavha wo mbo ḓi fa ha vha hu si tshifhinga tsha hone tsha mutshaini.

Ndi zwa uri vhathu vha tea u iteliwa muholo ine yavha i sa kho lingana vha tea u vha na dzi pay slip dzine vha ḓo vha tshi kho tsheka dzone dzine vha nga kona u dzi isa na fhethu ho teaho kharali vha si kho holeliwa zwone.

Ndi khamphani ya uif ine ya vha i tshi kho tsireledza vhashumi uri ṋamusi vha si tsha shuma vha kone u vha tshi khou isa phanḓa na u wana tshelede dzoṱhe dzine yavha i tshi khou vha nekedza na vhone ine vha vha vha tshi kho i bvisa uri hezwi mushumo wono fhela kana vho ima vha vha tshi kho wana tshelede ine ya ḓovha vha tshi kho i shumisa u renga zwiḽiwa.

U thoma wa sedza zwa uri mavu a hone ndi a vhuḓi na ane nḓuhu dza ḓo kona u vha dzi tshi kho kukumuwa fhasi wa fhedza wa sedza futhi na zwauri dzi ḓo kona u vha dzi tshi kho wana na maḓi a vhuḓi ane a ḓo dzi thusa uri dzi kone u vha dzi tshi kho kukumuwa.

Zwone zwiḽiwa zwo vhangwaho nga tshanduko ya kilima zwi sa tsireledzea zwi ḓo ita uri zwiḽiwa zwi kone u vha zwithu zwi zwiṱuku lune vhathu vhanzhi vha ḓo sala vha si na zwiḽiwa zwine vha ḓo vha tshi khou ḽa zwine mahayani.

Mukapu une nda takalela u ḽa nga matsheloni ndi mukapu wa muṱuku ndi u takalela nga maanḓa u vha wo itiwa nga mavhele o no to gayiwa a tovha mufumbu hune vha ra u vhea kha zwi bakete then zwezwi mufumbu wono thoma u vhila ra kona u ita ngawo mukapu ro ṱanganisa na maḓi.

Mutsho u si wa vhuḓi u ita uri vhashumi vha si tsha kona u shuma nga maanḓa sa zwezwi kharali hu na mimuya vha nga si tsha kona u vha vha tshi kho shuma zwavhuḓi vha ḓovha vha tshi kho shavha mimuya.

Kharali vhashumi vha sa khou awela zwo eḓanaho zwi ḓo ita uri na musi vha tshi kho shuma vha sa shume zwavhuḓi na ngori vha ḓovha vho neta na muvhili u ḓo vha wo neta ende vhathu vha ḓovha vha kho ite vha vha kho ita zwithu zwinzhi zwinzhi vho neta.

Musi vhulimi vhu si tsha ita zwavhuḓi kha eḽo shango vhathu vha ya pfhuluwa ngori na zwiḽiwa zwone zwi ḓo sala zwi si tsha vha na pfhushi hu kho rengiwa zwi hu kho rengisiwa zwithu zwa kale kale.

Ee ri a kona u thusana nga zwithu ro zwine ra vha khou zwi shumisa hanefha bulasini ndi uri roṱhe ri tshi khou kona u thusana na ngori hune ra khou ya hone huvha hu huthihi so ndi khwine u tovha ri tshi khou thusana uri roṱhe ri kone u swika.

Ndi uri u to tea u tsheka zwori zwithu zwoṱhe zwo lungana uri zwimela zwi tshi sala zwi tshi thoma u ṱavhiwa zwi kone u vha zwi tshi kho u mela zwavhuḓi.

Vha ri thusa nga maanḓa na ngori ri a kona u vhona zwori kilima i ḓo shandukisa hani na zwo uri ri a kona u vha ri tshi khou kona u ḓivha zwori itshi shanduka rine ri ḓo kona u vha ri tshi khou itisa hani uri zwi sa vhe zwi tshi khou thithisa zwimela zwashu.

Zwo ṱangananaho na na mushumo wa khalaṅwaha kha zwa vhulimi ndi zwa hezwi zwine vhathu vha vha tshi khou ita zwone hanefha zwifhinga zwi tshi khou ya phanḓa zwo no tonga zwa u pembela u pembela miṅwaha yeneyi i tshi khou ya phanḓa na u pembela maḓuvha hanea ane vhathu vha vho ṱangana ngao.

Musi zwiṋoṋi zwono ṱhukhuliwa mithenga heiḽa yoṱhe, ia dovha hafhu yavha itshi khou shumisiwa kha u vheiwa kha misamelo kana kha zwithu zwa dzi zwine zwa vha zwo khou eḓela zwifuwo hanefho, uitela uri na zwifuwo zwi kone uvha zwi khou eḓela zwavhuḓi.

U ṱhukhula khuhu zwi dzhia a zwivhi zwa dzhia na muthethe, zwine zwavha zwi khou ita uri zwithu zwa sa shumiwa zwavhuḓi ndi zwa musi muthu asa khou ḓi ḓodza malofha hoṱhe ṋamusi oi ṱhukhula zwavhuḓi nau vunḓea i songo vunḓea.

Lukanda lu vhulungea namusi lu tshi khou shumisiwa kha zwilidzi, vhaya ludzhia vha vha vha khou lidza ngalwo dzingoma vha dovha hafhu futhi lwa vha lwone lune lwa dovha lwa bikiwa nga musi vhathu vhono lu omisa.

Lukanda lwa tshifuwo musi lwo no bvisiwa lu shumisiwa uita dzingoma dzine dza vha dzi tshi khou lidziwa musi vhathu vha tshi khou tshina, hafhu futhi lwa dovha lwavha lu tshi khou bikiwa kana kharali lwono omisiwa lwa dovha lwa bikiwa nau bikiwa.

Musi hu tshi khou ṱhuvhiwa khuhu, hu tea u shumisiwa maḓi ane a a hezwi a tshi khou fhisa a sa fhisese khuhu na nga uri kharali a fhisesa khuhu i tshi khou ṱhuvhiwa huḓo bva na lukanda.

Mafhi a tshi vheiwa a tea u vheiwa fhethu hune ahu fhisesi, ndi hafho hune a ḓovha a tshi khou dzula zwifhinga zwilapfhu.

Mutakalo musi zwezwi hutshi khou ṱhavhiwa, ndi zwa uri vhathu vha sa ite zwithu zwavho vho dzhaya vha ite zwithu zwavho vhoḓi vhudza.

Ee, i hone miraḓo ya tshitshavha ine yavha yo tou ḓi ṋekedza fhedzi, kha u ṱanzwa makumba nau fara zwavhuḓi lukanda.

Ee, hu hone nḓila ine ya bviswa ngayo lukanda, lune zwivha zwi songo zwi sa itiwi nga vhathu vhoṱhe vhaṅwe vha bvisa lukanda zwavhuḓi vha khou shumisa lufhanga, vhaṅwe vha tou thoma vha to bvisa na na vha thoma vha bvisa nadzi joints uri vha kone u bvisa zwavhuḓi lukanda.

Ee, zwi hone zwifhinga zwine vhathu vha vha khou kuvhangana, vha ho ṱhavhiwa zwiṋoṋi zwinzhi nga tshifhinga tshithihi, maybe huna dziphathi vhathu vha khou pembela vho pembelela vho takala.

Hune nda dzula hone khuhu i ṱhukhuliwa nga zwanḓa, huvha hu khou shumisiwa lufhanga ahuna mitshini ine yavha i khou shumisiwa.

Ee, ndia muḓivha muthu ane avha a tshi khou shuma ngau rengisa makumba adzi khuhu, huvha nadzi khuhu dzine dzavha dzi khou kudzela makumba ene uya a dzhia makumba haḽa avha atshi khou zwi rengisa.

Musi lukanda lwa nngu lutshi bvisiwa, lu bvisiwa hu shumiswa lufhanga lune luvha lwo thoma lwa ṱuṱuliwa lwa bvisiwa zwavhuḓi mukumba uri usa ṱhukhuwe lu tea u bvisiwa zwavhuḓi, wono fhedza wa dovha wa gwagwamisiwa wa aneliwa uri u kone u khwaṱha.

Vha tshi hama hu hamiwa nge vhathu vha shumisiwi mitshini, hu hamiwa nga zwanḓa muthu u swika avha o dzula na tshibakete tshawe avha khou hama, mafhi a tshi khou wela kha tshibakete.

Ee ndono vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu, yone ai konḓi kharali wa wana lufhanga lune lwavha lutshi khou fhira zwavhuḓi.

Ee tshifhinga tshoṱhe hayani kharali havha huna huna dziphathi kana hu khou pembeliwa tshithu, ndi avha ndi ndi hanefho ndi tshi khou thusa uri zwifuwo zwi kone u ṱhavhiwa uri vhaṅwe vhathu vha kone uvha vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi.

Zwine zwa shumisiwa hafha hu shumisiwa lufhanga, lufhanga ndi lune lwa shumisiwa kha u vhulaya zwifuwo zwinzhi zwifuwo zwi ngaho dzi khuhu, dzi nguluvhe, dzi mbudzi, zwiṅwe zwifhinga nadzi kholomo huvha hu khou shumiswa lufhanga u dzi vhulaya.

Ṋama musi yono ṱhavhiwa i shumiswa kha u bikiwa inga na ya tou gotshiwa, iṅwe ya tou gwagwamisiwa i tshi to fhedza utou gotshiwa vhaṅwe vha mboḓi ṋamba vha vha khou tou i haka uri I ṋambe itou vha mukoki.

Musi zwifuwo zwi tshi khou vhulaiwa, ndu uri na hafho hune havha hu khou zwi khou vhulaelwa hone ahu tea uvha huna vhana, na ngauri zwi a ḓi ita zwi tshi kwata hanefhaḽa zwa mbo ḓivha zwi tshi khou vhaisa vhana nga hanefho nga tsini.

Dziṅwe dza dzi thaidzo dzine vha vhafuwi vha ṱangana nazwo, ndi zwa musi huna malwadze ane a khou kavha zwifuwo zwavho, ndi hafho hune na mafhi ahone aḓo bva a sina mutakalo lune aḓo ṱavhanya nau tshinyala.

Mbilahedzo dza mutakalo dzine dzavha dzi khou ḓa ngau ṱhukhula khuhu, ndi ha musi u tshi ṱhukhula khuhu ya fhedza yavha i tshi khou shavha lune u songo i fara zwavhuḓi. Ndi hafho hune zwithu zwa hone zwivha zwi songo to ita zwavhuḓi, na vha kale vha ḓi to amba uri zwia ila nau ila.

Khaedu ivha hone musi vha tshi khou vhulaya zwifuwo zwine vho no ḓowela uri vha a vha nazwo zwifhinga zwoṱhe, ndi hafho hune vha sala vha tshi zwi vhulaya hone zwivha zwi tshi khou konḓa.

Ndi ha musi vha sina zwishumiswa zwine zwavha zwi tshi khou ṱoḓea uri lukanda lu kone ubva zwavhuḓi, ndi hafho hune lukanda luḓo bva mara lu ḓovha lu songo bva zwavhuḓi kana lu khou bva huṅwe huṅwe lu tshi khou salela.

Vha tshi thoma vha thoma ngau ita vhuṱanzi ha uri tshifuwo itsho tsho takala tsho ḽa, nahone ndi tshifhinga tsha hone tshine vha vha vha tshi khou kona u hama.

Mushumo uvha hone mishumo yono tonga huna minyanya kana huna dzi mpfhu, ndi hafho hune ha kona uvha hu khou ṱhavhiwa dzi kholomo nadzi mbudzi.

Vhugudi vhune muthu a tea uvhu gudela ndi agriculture, ndi hafho hune u ḓovha a khou guda zwinzhi nga ha zwifuwo na zwa uri u zwi vhulaisa hani, na zwa uri uvha a khou zwi farisa hani.

Ndi zwa uri musi lukanda lu tshi tou thoma lu tshi tou bva uto bvisiwa, lu tea u gwagwamisiwa nga maḓi au fhisa vha tshi fhedza hafho ndi hafho hune vha ḓo kona u lu omisa lu ḓovha lwo kono u khwaṱha, lune lu ngasi kone uvha lu tshi khou vhaisala.

Zwishumiswa zwine zwa vha zwi khou shumisiwa ndi lufhanga na bannga, zwone zwi ṱhogomeliwa ngauri tshifhinga tshoṱhe zwi vha zwi tshi khou ṱuṱuliwa uri zwi kone uvha zwi tshi khou fhira, uri zwi kone uvha zwi khou bvisa lukanda zwavhuḓi.

Zwithu zwine zwa vha zwi khou shumiswa musi hu tshi khou hamiwa, huvha hu tshi khou shumiswa magiḽafu ha fhedza ha shumiswa futhi na tshibakete tshine havha hu khou hamelwa khatsho mafhi.

U bvisa lukanda lwa khuhu zwo fhambanana, ngori unga kona nau lu bvisa nga zwanḓa mara kha hezwi zwifuwo zwine zwavha zwi khou tou mama, lukanda lwa hone luvha lwo khwaṱha. Zwino lukanda lune lutshi bvisiwa lu ṱoḓa zwithu zwono tonga lufhanga na mabanga.

Zwa zwino mafhi a tshi kuvhanganyiwa huvha hu khou shuma mitshini, a muthu hatsha tou ita nga zwanḓa hezwiḽa zwakale huvha hu khou shuma mitshini, ine i hama mafhi ya fhedza ya ḓodza na mushonga uri kholomo dzi sa sale dzo vhaisala.

U ṱhukhula khuhu zwone azwi fhedzi tshifhinga tshilapfhu, na ngauri utou i fara fhedzi kharali wo wana na lufhanga lune lwavha lu khou pfha, wa toi ṱhukhula khathihi then zwa kona uvha zwavha zwo fhela.

U bveledzwa ha mafhi zwi thusa nga maanḓa, na ngauri zwa zwino vhathu vha tshi nwa vha to shumisa mafhi kha u nwa vha dovha futhi vha shumisa mafhi kha zwine vha vha khou ḽa nanga matsheloni. So zwivha zwi khou thusa na kha vhana, na ngauri vha vha vha khou ḽa vhuswa na mafhi futhi.

Hafha hune nda dzula hone vhafuwi vha tshi lugisela zwifuwo, vha tou thoma vha zwi kuvhangana fhethu nthihi na vhathu ravha ro dzula henefho fhethu nthihi, ha kona u ṋangiwa muthu ane a ḓovha a tshi khou ḓo zwi ṱhavha.

Vhafuwi vha mafhi vha hama luvhili nga ḓuvha, uri kholomo nadzo dzi kone u sala dzi tshi khou mamisa futhi nadzi mbudzi dzi kone u sala dzi tshi khou mamisa.

Mafhi one a vhonala musi a saathu tshintsha khaḽa, uri ndi one mafhi ane avha one ane avha a khou tea u rengisiwa avha a tshe white a sathu vha yellow.

Vha vhathu vha funa vha funa u hama nga mitshini, ngauri zwo leludza ende futhi zwi a ṱavhanya zwi ḓi thusa na zwauri uvha u khou hama kholomo nnzhi nga tshifhinga tshithihi.